Ee, go na le mefuta e mentsi ya merogo, go tshwana le morogo wa thepe morogo wa mochina le morogo wa seruarue.

Ke bona go le molemo go ka jala dipanana kgotsa diapole, gonne di ka go tswela mosola thata. Di ka go thusa go etsa tšhelete, o ka rekisetsa batho mo motseng wa gago, mme wa nna le letseno. Ke maungo a a tlhokagalang mo motseng a ka go thusa go iphedisa.

Fa o sena sata ya ditamati o ka tsaya yona tamati e e senyegileng, kgotsa e bodile wa tshela dithapo tsa yona mo mmung. Mme wa di epela wa nna o sanasana ka metsi gore e kgone go tshwara, mme e etse le moidi wa morogo wa tamati. Ka jalo ditamati tsago di o tlhoga pila mo mmung, di a tlhoga sentle di iketlile, di itekanetse o di tlhokometse le ka metsi.

O tsenya sata ya gago ya rooibos-o ka mogare ga metsi, mme o e tlogela diura di le masome a mabedi nne. Fa o fetsa go wa ntsha mo metsing, o ka nna wa jala mo mmung wa gago. O dira gore mmu wa gago o kolobe, ebile o be bothitho, go fitlhela sata e kgona go tshwarelela. Fa sata ya gago e sena go tshwarelela, o ka kgona go entsha mme wa e jala mo dikoping tsa yona ka bongwe ka bongwe.

Rooibos-o e thusa go fa maatla ebile ga e na caffeine. E thusa ka go tlhatswa letlalo la motho mme ebile e fokotsa sukiri mo mebeleng ya rona. Le go sireletsega mo malwetsing a sukiri kgotsa bolwetsi ba pelo, e tisa le marapo a mmele, ebile e oketsa maatla a masole a mmele mo mmeleng wa motho.

dingwe tsa dikgwetlho tse balemirui ba rooibos ba lebaganeng le tsone, ke tlhoko ya metsi mo nageng ya rona. Go le gontsi re phela re sokola ka metsi mo metseng le mo nageng. Fa o le molemi wa rooibos go ka nna botoka fa o ka lema gaufi le dinokana, kgotsa ra nna le pula e ntsi kgapetsa-kgapetsa. Gore batho ba kgone go nna le metsi, gonne rooibos-o e tlhoka metsi a le mantsi gore e kgone go gola e itekanetse. Go ka nna le rarabololo ya tlhoko ya metsi fa re ka nna le pula, kgotsa wa lema gaufi le noka.

E nngwe ya tsona ke go tlhoka pula mme e nngwe ke diphologolo tse di jang maungo, go tshwana le bo dinonyane. Diboko le tsone di na le seabe mo go senyegeng ga maungo, balemirui gantsi ba sokola le ka metsi. Ke bona go le botoka fa o lema gaufi le noka, fa tshimo ya gago e le gaufi le dinokana, gore o kgone go kry-a metsi ka bo gaufi.

Maungo a dira dilo di le dintsi go tshwana le di-juice tsa di sukiri, kgotsa senotsididi sa sukiri. Mme le o ne gape o kgona go a rekisa a ntse jalo gonne maungo a botlhokwa mo matshelong a rona, segologolo mo mebeleng ya rona. Balemirui ba maungo ba dira madi mme ebile ke kgwebo e e siameng, gonne maungo a botlhokwa go dira dilo di le dintsi, go tshwana le one matute le di jam-e. Mme tse dingwe ba dira dilo tse ba di omisang.

Maungo a a farologaneng a na le tiro ya o ne go tshwana le dilo tse re dijang thata mo lefatsheng, tse di dirilweng ka maungo. Go na le borotho bo bo diriwang ka dipanana, mme le tsona dinamune re nwa matute a a rekisiwang a dirilweng ka dinamune, kgotsa di mango, kgotsa tsone diterebe. Di dintsi dilo tse maungo a di dirang tse e leng gore re phela ka tsone, mme re a iphedisa re tshela ka tsone nako le nako.

Merogo e jewang thata mo nageng, ke merogo ya go tshwana le bo di-carrots, di-beetroot-i, ditamati le tsona di-spinach-e. Gonne ebile di thusa go le gontsi mo mebeleng ya rona, di thusa le go tiisa marapo, go oketsa madi, go oketsa le maatla, go tlhatswa le matlho, le go fokotsa malwetse a tshwanang le bolwetsi ba pelo. Maungo a a tshwanang le merogo a tlhokega thata ebile a na le boleng bole bontsi.

Dithoro le mabele di na le seabe se segolo mo temothuong ya segompieno, le mo dithulaganyong tsa dijo. Segolo jang mo dikarolong tse di itshetlegileng ka temo, jaaka Aforika Borwa le mafelo a mangwe a lefatshe. Seabe sa tsona se ka sekasekiwa mo diphatseng tse pedi sa temo le sa dijo, seabe sa gona mo temothuong ke go netefatsa polokego ya dijo. Go fokotsega ga ditshenyegelo tsa temothuo, mme mo dijong ke dijo tse di humileng ka ditswabusi. Mabele o na a humile ka fibre, dibithamini le maatla, dithoro di maatlafatsa dijo tse di jewang letsatsi ka letsatsi.

Fa go buiwa ka wine farming go tewa tiro ya temo ya morara, o o dirisiwang go dira wyn e seng fela morara wa go jewa. Wine farming ke mofuta o kgethegileng wa temo, o o amang go jala le go tlhokomela ditlhare tsa morara, tse di tlhokegang mo go direng wyn. Ke karolo ya indaseteri ya wyn, wine industry. Wine farming ke mofuta wa jalo.

Go itirela tshingwana ya mo lelapeng ke kgato e e molemo, e rotloetsang pabalesego ya dijo, botsogo jwa botoka le tshireletso mo ditshenyegelong tsa dijo. Fa o batla go simolola tshingwana mo lelapeng dilo tse di botlhokwa di le tlhano tse o tshwanetseng go di akanye akanyetsa ke lefelo le le siameng eng metsi mmu o o siameng dijalo tse di siameng go simolola ka tsona le di diriswa tsa motheo.